Ngikubona kubalulekile ngoba kulesi khathi esiphila kusona manje izinto ey'ningi sey'shintshile. Kubalulekile-ke ukuthi baqeqeshwe abadala nabeluleki ukuze bezokwazi ukuthi baseluleke kahle ngezinto ezenziwayo kaZulu. Bangabe sebethathwa izinto zezinto esezenziwa manje kulo mhlaba esiphila kuwona la eNingizimu Afrika. Izinto ziyashintsha, abantu abaningi bayawashintsha amasiko abo. Kubalulekile-ke ukuthi amasiko singawashintshi silandele lokhu okwakwenziwa kudala.

ngicabanga ukuthi bayafika abakhongi bami ngaphandle kwesango, balindele ukuba bavunyelwe ukuba bangene. Uma sebe ngaphakathi bafike babike ukuba bazokwenzani, bakhombe nentombi abazoyilobola. Emva kokuyi khomba intombi, kusukwe sey'qala iy'ngxoxo zamalobola. Abakubo kwantombi bacele inani abalicelayo, uma abakhongi bekhala bakhale mabekhala, kuze kufike kwisivunyelwano abazovunyelana ngaso. Umkhwenyana uke aphathise abakhongi ngezipho zokubonga umama nobaba ukuthi ubakhuliselile intombi yaze yaba umkakhe.

Ezinye zalezi ngoma zisuke zithathwe ey'gabeni abantu abadala abasuke sebedlule kuzona. Ezinye zalezi ngoma zisuke zicula ngomzabalazo. Ezinye zisukey'cula ngokukhuliswa kwentombi, nensizwa. Ezinye sukey'culwa kwimshado. Konke lokhu kusuke kuyigaba abantu abadala akade bedlule kuzona kuyindlela yabo yokuthi bakhombise injabulo, bakhombise ubuhlungu, bakhombise nokukhula empilweni yabo. Yikho nathi esikhathini samanje sesisebenzisa lezi ngoma uma sijabule noma uma singaphathekile kahle,

Ubuchwepheshe be-technology sebusizile kakhulu, ngoba iningi labantu bazalela emadolobheni emese bengazihambisi iy'ngane emakhaya ukuyofunda amasiko abo. I-technology ke isiza ngokuthi uyakwazi ukuthatha umakhalekhukhwini wakho, ungene kwi-inthanethi ukuze uzokwazi ukuthola lonke ulwazi ngamasiko akho nemvelaphi yakho, ukuze ingane izoqonda ukuthi usuka kuphi uya kuphi. Lokhu-ke sekusisize kakhulu ngoba kukhona ngisho amamyuziyemu lapho bekhombisa khona amasiko ahluka hlukene.

Ngike ngizizwe ngijabulile futhi nginogqozi lokuthi angifundise futhi ngifunde ngabanzi ngalolu limi. Ukuze ngizokwazi ukuba mengihlangana nomunye umuntu okhuluma lona lolu limi, ngikwazi ukuba ngixoxisane naye noma ngimsize uma kumele ngimsize okanye angisize, uma kumele angisize.

Ngingafisa ukwazi kabanzi ngalo lolu siko. Ngiphinde ngithole imvelaphi yabo, ngiqhathanise ukuthi amasiko abo ayafana yini nawethu Ngiphinde ngithole kabanzi ukuthi kungani abantu besifazane nabesilisa benganawo amalungelo afanayo futhi bengaphathwa ngendlela efanayo.

Abantu besimanje sebephila iy'mpilo zabo emakhalekhukhwini abo yonke into abayenzayo, nabayicabangayo yonke bayibona kumakhalekhukhwini yabo. Izinto-ke eziningi yizona ezenza ukuthi amasiko ethu noma indlela esigqoka ngayo ishintshe ingoba abantu abaningi sebebonela komakhalekhukhwini abo nakosaziwayo. Indlela abantu abafisa iy'mpilo zabo zibiyona sebebukela kwabanye abantu umuntu akasenzi into yena ayifisayo phakathi ekujuleni kwenhliziyo yakhe usenalento yokuthi bazothini abantu uma ngiphila kanje noma uma ngenza kanje.

Ukudla okuningi kwesintu sekushintshe kakhulu ngoba abantu sebefundile futhi sebe sebenzisa izinto zesimanje ukuze bapheke ukudla kwesintu. Kuney'ndlela ekade kuphekwa ngazo ukudla kwesintu, kepha manje sey'shintshile lezoy'ndlela lokhu kwenza ukuthi intsha yamanje ingabazi ubumnandi kokudla kwethu kwakudala kwesiZulu, indlela eyayiphekwa ngaso ngayo, ogogo nokhokho bethu. Kubalulekile-ke ukuthi ugcine usiko uphinde ugcine indlela izinto ezazenziwa ngayo, ukuze izwe lethu lo Zulu lungeke Lo Zulu lingeke lize lishabalala liphele.